Ka pono ya ka, ha ke nahane hore dipuo tsa rona di emetswe ka ho lekaneng diphatlalatsong. Ha ngata, ho na le tshebediso e fokolang ya dipuo tse ding ntle le tse pedi tse kgolo. Ho nna, ke yona ntho e halifisang. Dipuo tsohle tsa naha ya rona di bohlokwa, mme di lokela ho bonahala le ho utlwahala di phatlalatsong tsohle. Ho hlokomolloha tse ding ho ka etsa hore batho ba bang ba ikutlwe ba silwe ka thoko le hore bohlokwa ba dipuo tsa bona ha bo ananelwe. Ho bohlokwa hore ho be le boiteko bo matla ba ho matlafatsa kemelo ya dipuo tsohle.

Afrika Borwa e hlahisa mmino, dipapadi le ditshwantsho ka maleme a mangata. Ke tseba seZulu, seXhosa, Afrikaans, Sepedi, Setswana, Sesotho, Setsonga Seswati, tshiVenda, Sendebele le English. Ke ithutile ka ho shebella, le ho sekaseka ditaba tse ngata. Ke a utlwisisa haholo hore o ka mamela pina eo o sa e utlwisising, empa wa natefelwa ke yona. Mmino ona le matla a ho re kopanya, o sa tsotelle puo.

Taba ena ya ho kenywa, le ho ntsha di-TV box e ya ntena haholo. Ke nahana hore ke mokgwa o mong fela wa ho nka tjhelete. Ke se ke patetse three thousand five hundred. Ho satellite dish, ka boyona. Ha jwale, ke nahana ho hlahloba dikgetho tse ding tsa boithabiso tse kang ho phalella internet. Pele nka etsa qeto ya ho lefa tjhelete ena e ntjha. Hobane bo YouTube ba na le content e monate.

Ho arolelana diphihlello, ho ka baka mathata a mangata. Ntlha ya pele, ke nna ya fellang piyelletso. Mme ha ke na taba ya ho lefella tshebediso ya motho e mong. Ya bobedi ho ka ba mathata ho laola tshebediso. Mme nka qetella ke lefa tjhelete e ngata ho feta ka moo ke lebelletseng. Qetellong, ho kaba le mathata a tlhokomelo le ditshenyehelo tse ding tse sa lebellehang.

Hoba le Wi-Fi lekeisheneng, ho thusitse batho haholo. Ka ho fumana tlhahisoleseding. Ba ka ithuta ba bala ditaba, ba shebella di-video tsa thuto, ba buisana le ba bang. Ba ka ikopanya le ba lelapa le metswalle, ka melaetsa le di-social media. Ba ka batla mesebetsi e fumanehang internet-eng, le ho etsa dikopo ho nka karolo moruong wa digital. Ba ka rekisa le ho reka internet-eng. Boithabiso, ba ka shebella difilimi, ba mamela mmino le ho bapala dipapadi. Ka bokgutshwane, Wi-Fi e thusitse batho ba lekeisheneng ho hokahana le lefatshe lohle. Le ho ntlafatsa maphelo a bona ka ditsela tse ngata.

Ke fumana ditaba tsa sebaka sa heso haholo, ka ho shebella dikgaolo tsa ditaba tsa TV, tsa naha le tsa profensi. Ha mmoho le ho latela di-account tsa ditaba tsa lehae ho twitter. Ke se ke na le dilemo tse ka bang leshome ke sebedisa mokgwa wa TV. Mme ke sa tswa qala ho sebedisa twitter e leng X. Jwale bakeng sa ditaba tsa lehae dikgwedi tse seng kae tse fetileng. Ho jwale, ha ke na morwalo wa ho fetola hobane ke bona e le metjha e sebetsang hantle ho nna ena.

Hona ke nnete. Ho na le dikgetho tse ngata tsa boithabiso. Jwale, ha ke shebella di-movie internet-eng hangata. Ke sebedisa 1GB ho isa ho 3GB ka hore, ho itshetlehile ka boleng ba video. Hangata ha ke dule ke na le data e lekaneng. Ke nahana hore di-company tsa di-movie tsa internet, di ka bebofalletsa batho ka ho fana ka dikgetho tse tlase tsa boleng ba video tse sebedisang data e nyane. Ho ba le dipeeletso tse fanang ka data e ngata ka theko e loketseng. Ho dumella ho jarolla di-movie ha o le ho Wi-Fi. Hore o shebelle ha morao ntle le data. Hoba le tshebedisano le di-company tsa mahala ho fana ka dibakana tse kgethehileng tsa data ya di-movie.

Mme, mohala wa ka ke motswalle wa nnete. CV app eo ke nang le yona, e thusitse haholo. Ke ile ka kgona ho theha CV ya maemo a hodimo, ka yona. Ka e romela di-company tse fapaneng ha bonolo. Ebile yona, e mphumanetse mosebetsi ona o kenang le ona jwale.